Ko tshimologong, BaTswana ba ne ba apara ditshega le , mme mo matsatsing a segompieno, setse re fetogile re apara sekgowa jalo. Ka lereo la Sekgowa, re tla bo re re re setse re tsere mekgwa ya kwa ntle, kgotsa the western ways.

Ke rata go ja nama ya kgogo, ke rata ka lebaka la gore e na le di-protein, mme ke sa itse gore fa o e besa, e feleletsa e le gore e latlhegelwa ke di-protein tseo. Mme ke nama ya kgogo e ke e ratang.

Ee mo matsatsing la segompieno jaaka ke buile ko morago gore BaTswana ba na ba apara ditshega le mahabe jalo, mme motsatsing la gompieno ke batho ba le gore go apariwa dituku le dikhiba. Mme ga o bona diaperwe, di apariwa mo manyalong, segolo jang, manyalo a setso kgotsa ko medirong e sele. Fa o bona motho a apere tuku le khiba, ya bo e le rakgadi kgotsa mmane, yo o thusang ka dilo tse di rileng kwa lapeng, kgotsa mo modirong.

Fa o batla go reka ntlo fo toropong, o tshwanetse gore o batlane le di-estate agent-e, ke bone ba ba kgonang go go thusa go bona ntlo. Mme selo se leng gore se ka tswa e le gore sa go sokodisa, ke gore ditlhwatlhwa tsa mantlo a ka kwano di ko godimo thata. Le lefatshe, ga o tshwantse gore o bone lefatshe fa le gore o motho o ne o akantse go ikagele, ditlhwatlhwa di ko godimo, ebile ba lebelela gore ntlo ya gago e gaufi le eng, pele ba ka go neela boleng ba ntlo eo.

Go abelana dijo kgotsa go roba borotho, go bontsha lerato. Fa o abela batho ba setšhaba se sengwe kgotsa ba morafe o mongwe dijo tsa setso sa gaeno, o tla bo ba bontsha lerato, tla bo ba ikitsise gore wena o mang, ko o tswang le ja dijo tse dintseng jang.

Ka dinako tse dingwe ke na le go bona okare setso sa rona le fa se le sentle se na le go gatelela basadi thata, ka gore nako le nako ba tshwanetse gore ba apare dilo tse leng gore di khupetsa mahetla a bone, le fa go le bolelo tota, kgotsa go fisa. Ga go akanyiwe gore ba ire jang, ba tshwantse gore ba apara di tuku tseo le di khiba tseo, segolo jang ko masong, segolo jang ga o le ko metselegaeng.

Ee, meetlo e tshwanakanang le dikoma, mme fo Setswaneng re fitlhela e le gore ga rena tsone yalo, mme dikoma tseo di bereka gore basadi ba laiwa. Ba rutiwa gape le gore, fa ba tsena mo nyalong ba tla bo ba itshwara jang, le gore ga ba tsena mo karolong ya bona e ntšha ya go nna basadi, ke eng dilo tse ba tshwanetseng gore ba di solofele, keng tse tshwantse ba di itse ka mebele ya bone.

Ee, boammaaruri ke bona a tlhokagala, ebile jaaka go setse go kwadilwe fa gore ga se tiro ya gagwe o a bo e le ena a ithwesang maikarabelo. Mosadi wa fo lapeng ga a tshwanela, ka ntlha ya gore jaaka borre le bomme, re tshwantse gore re thusane fo lapeng. Ga e le gore go iragala gore mosadi yo, o na le tiro kwa ntle e tsenyang letseno mo ntlung, e ba boa gape a re a tsena fo ntlung o tshwantse gore a bereke gape, go mmusetsa morago, ebile ke tsaya gore ke kgatelelo ya maatla, ke kgatelelo ya bomme.

Go ya ka ditso tse di fapaneng, mme ke tsaya gore di ngwaga di le lesome le bone ke tsone tse di siameng, ka gore o a be o setse o godile, o a be o setse o le gaufi le go nna monna, le fa ore ga se tle o nne monna. Mme ke tsaya gore wa be o setse o godile, o a be o setse o kgona go itemogela dilo di le dintsi.

Dijo tse di apeiwang mo modirong wa badimo, ga di farologane thata le dijo tse le gore di apeiwa ko medirong e mengwe, ntle le gore ko modirong wa badimo, go tlabo go apaiwa dijo tse re tlabeng re di bitsa gore ke tsa setso, bo nama, bo bogobe, bo umqombothi jaana kgotsa bojalwa ba setso. Mme gape, se se farologaneng thata ke gore, ga go bolaiwa phoofolo ya teng, madi a teng a tla bo a tshololwa, a tshelwa fa go bitswa badimo, le bojalwa bo tlabo bo diriwa jalo, jaanong ke yona phapang kgotsa pharologano.

Ke sone setso sa bofelo se se setseng, ga batho ba saye ko dikerekeng. Batho ba kgona go nna ba bo ba buisana, ba bo ba itsane fo braai-eng. Ke o na tsela e leng gore re a e dirisa go ka kopana le go ka itse batho mo matsatsing a segompieno. Le fa o laleditse ditsala, e le kgale o sa ba bone, fa go na le dijo, o ka kgona go itsane sentle gape.

Mme tota go bua boammaaruri, ke bo ke sa bone botlhokwa ba ka tsela e go dirwang ka teng. Mme ke tsaya gore ba rutiwa go ka nna bonna, ba rutiwa ditsela tsa banna, ba rutiwa le maikarabelo gore ga ba setse ba nyetse, ga ba setse ba le banna ba tshwantse gore ba ire jang. Mme seo se se utlwisang botlhoko fela ke go tsamaiso ya teng, ka gore mo nakong e ntsi feleletsa le gore ba bantsi ba tlhokofala ka gore ga go a lebelelwa dilo tse di rileng, segolo jang ga go tla tebang le tsa matshelo.